Mme retirement annuity ke mofuta wa peeletso e o dirang fa o santse o dira tiro kwa thoko ka maikaelelo a go nna le madi a o o ka a dirisang fa o setse o tlogetse tiro. Ke tsela ya go ipatlela phenyo ya madi a letsatsi le letsatsi fa o sa tlhole o amogela mošomo kgotsa moputso. Botlhokwa jwa retiement annuity ke bo gore le go thusa go nna le bokamoso jo bo sireletsegileng o sa ikaega fela ka pension ya puso kgotsa bana, e tsweletsa botshelo jo bo nang le seriti le khutso mo dingwageng tsa borai.

Go bula akhaonto ya fixed deposit mo Aforika Borwa go botlhokwa go itse ditlhokego tse di akaretswang ditokomane tse di tlhokegang le selekanyo sa madi a o ka simololang ka one. Ditokomane tse di tlhokegang sa semolao, ID ya Aforika Borwa, passport-o e maemong, bopaki jwa aterese, setlankana sa motlakase, metsi kgotsa sengwe se se sa feteng dikgwedi di le tharo. Selekanyo sa madi a a tlhokegang go bula akhaonto a a rileng.

E kopanye le banka ka bonako, o letsetse kgotsa etele banka ya gagwe ka bonako, a ba sedimosetse ka phoso e dirilweng, o ba neye dintlha tsotlhe tsa transaction letsatsi, nako, selekanyo sa madi le nomoro e go e tsentseng. Tlatsa form-o ya reversal-e, dibanka di tla go kopa go tlatsa form-o ya reversal request kgotsa despute transaction. Form-o eno e thusa go kopa gore madi a bosiwe fa o ise o dirisiwe ke yo, fa e se o a dirise wena o a amogetsweng. Itse maemo a reversal ga re reversal tsotlhe tse di netefalwang fa madi a setse a yo o amogetse.

Fa o dira kopo ya karata ya sekoloto go na le diphoso dingwe tse di tlwaelegileng tse o tshwanetseng go di tila gore kopo ya gago e se ka ya ganwa. Diphoso tse di akaretsa go fana ka tshedimosetso e e sa feletseng kgotsa e e phoso go sa borai jwa madi a o nang le one kgotsa go dira dikopo di le dintsi ka nako ele nngwe. Gape fa o na le rekoto e e sa siamang ya , seo le sone se ka ama kopo ya gago. Gore o netefatse gore kopo ya gago e tsamaya sentle o tshwanetse go tlatsa form-o ya kopo ka kelotlhoko.

e tona magareng ga kadimo tsa madi tse di nnye tse di ka fa molaong le mekgwa e e siamang ya go adima madi ka boferefere, ke gore kadimo tse di ka fa molaong di laolwa ke melao ya puso di na le ditumelelo, mme di sireletsa moreki ka go tlhagisa dithulaganyo sentle le go bega ditshenyegelo ka ponagalo. Fa go le jalo mekgwa ya go adima ka boferefere ga e latele molao.

Dikadimo tsa madi a kwa tlase le merokotso e e kwa godimo di a ma bokgoni jwa batho go duela ka ditsela tse pedi tse dikgolo, sa ntlha fa morekisi adimisiwa madi a le kwa tlase ka morokotso o o kwa godimo, tefelo e a tshwanetseng go e dira kgwedi le kgwedi e nna e kgolo. Mme seo se ka dira gore a palelwe ke go duela ka nako, seno se ka felela ka go tseelwa dithoto kgotsa go tsenwa ke dikoloto tse dingwe. Sa bobedi morokotso o o kwa godimo o dira gore batho ba duele madi a mantsi go feta Se baneng ba se adimile.

Ka maikutlo a me ke nagana gore kgwebo ya bo matšhonisa ga e mo molaong, mmuso ona o ka dira gore se mmuso o ka se dirang ke gore ba emise batho ba ba adimanang ka tšhelete mo go seng mo molaong.